Abantu abakhethayo bayahluleka ngoba bahlezi bephinde iy'ntezodwa noma bengaphindi'ntezodwa badlala izinto ey'ndala zidlale njalo futhi ugcinu'buke imuvi eyodwa hlampe kawu-ten ngonyaka owodwa.

Kusiza kakhulu ngoba ugcina u-update-ka ey'ntweni ey'ningi uhlezi wazi ukuthi kuqhubekani endawo okuyona bayasiza futhi ngikuphakamisele umsebenzi wabo.

Bajwayele ukudlala amamuvi abhorayo amadala futhi anzeka ngeyi'khathi ezinye zabethu bengakozalo. Baphinde bawaphinde njalo futhi.

Ngingafaka ey'nkundleni zokuxhumana lezi ezisemacingweni kwamafoni ngoba isikhathi esiningi wonke umuntu uhlezi ebusy ngefoni, so sekulula ukufinyelela kubantu.

Kudumaza kakhulu uthi uwumlandeli waleso-sport osuku'sthanda ugcine ungasakwazi ukusibuka, ube yilabantu laba bahola ngabantu ababukayo.

Ngeke ngazama uyisebenzisa inkinga yakhona uma isebenza iba-slow hlampe ngoba isuke ingene abantu abaningi kwesinye isikhathi utholukuthi iya-connect-a kodwa futhi ayisebenzi ugcine ungakwazanga ukwenza lento okade ufunukuyenza.

Kubalulekile ukuthi uma kukhona into oyidayisayo uyazi ukuthi injani uyihlole konke ney'nsuku ney'nsuku zokuthi ibola nini ukuze uzokwazi abantu baphinde baqhubeke bakuxhaswe bathenge kuwena ngaso sonke isikhathi uma udayisa into esuke i-fresh futhi i-right.

Kubaluleke kakhulu ngoba abanye abantu tholukuthi bayathanda ukuthi bayibuke i-TV kodwa manje njengoba enenkinga yokuthi abezwa noma ababoni i-radio okumele iqhale, ikhale izwakale uma umuntu engaboni.

Ingabi size kakhulu ngoba baningi abantu abaney'nking ey'hlukahlukene ukuthi umuntu uma kukhona usizo aludingayo akwazi ukuthi alithole kuyo le device okuyona.

Izinhlelo zokuxhumana zibaluleke kakhulu. Yingakho u-government kumele ufake i-Wi-Fi kuzo zonke iy'ndawo, i-Wi-Fi yomphakathi ukuze abantu bezokwazi ukuthi badlulise i-information ukuthi ngaso sonke isikhathi bakwazi ukuhlezi betholakala nasezingcingweni. Ngoba izona ey'sheshayo ukuze udlulisa umyalezo obalulekile noma kukhona into ofuna ukuyifunda.

Zikuthuthukisa kahle nokuthi ey'ndaweni zokusebenza kumele kube nenhlonipho ngaso sonke isikhathi ukuze ukwazi ukuthi udlulise umyalezo futhi nikwazi ukusebenzisana umsebenzi uqhubeke hlezi niwuqeda ngesikhathi esifanele.

Kuhluka ngokuthi i-account yani uma kwi-account yasebhange kungamele aye khona bayomsiza khona. Uma kuyasefonini kujwayele ukuba khona o-forgot password abasizayo ukuthi uma izinto zakho usuyikhohliwe, bakuthumelele zona kwi-email osuke urejiste ngayo.

Uma sizikhiphile umuntu kumele ifoni eyibeke celeni ngoba igcine isinixabanisa ukuthi umthathile, wathathe isikhathi sakho uyomkhiphela imali yena. Ubhizi unakene nocingo, akakunakile wena. Ubhizi unakene nabanye abantu ebedla nemali yakho ngaphezulu.

Kungamele uthathe abantu abaningi abaculi izinto ezingafani ukuze bazoveza amathalente abo, ngoba abantu bathanda izinto ey'hlukahlukene uthathe abantu abazocula omaskandi, uthatha'bantu abazocula igqomu, uthathe o-DJ, kuhlukahlukane nje kube kuningi ukuze bonke abantu bezophuma ngokuningi bezobona into abayithandayo. Kube nalabo nalabo abaphefomayo bezokwazi ukuveza amathalente abo ngokwehlukahlukene kwezinto abazenzayo.

Isikhathi esiningi kuya ngokuthi ukuyiphi ndawo ngoba bubheka uma usekhaya umculo othandwa kakhulu emakhaya umaskandi but bubuyela ngaselokishini ubuthi ubheka umculo othandwa kakhulu isikhathi esiningi kuba ilo we-house music. So, kuya ngendawo okuyona iyona eyenza kubelula ukuthi kubekhona inquba phambili kunokunye.

Ungathembela kakhulu kumaselula ngoba amaselula iwona aphethe yonke i-information ebalulekile. Ayikho into ongaze ukuthi buyibheka noma kungathiwa ukuyizwe langaphandle into ongaz'thi buyibheka efonini ungayitholi, so kubaluleke kakhulu.

Uma ungumphathi ungamele ubagade abasebenzi benze-sure ukuthi yonke imiyalelo obanikeze yona bayayenza and bayenza ngendlela nomuntu ubumqashile umqasheleni so lento omnikeze yona uzokwazi yini ukuyenza ukuze yonke into ihambe kahle.